Ba ka kgona go ba thusa ka go ba neela bo dikobo jaana, bo di-tent-e, ebile gape sa botlhokwa ke go ba tsa, go ba isa kwa mafelong a a kwa godimo kwa, le gore metsi a ka se kgone go ba fitlhelela kwa teng. Ebile gape, go ba lemosa gore ba seka tsena mo metsing, ba seka ba tsamaya mo metsing, go ba thusa gape le ka go ba neela bo dijo le bo metsi a nowang.

Ke go netefatsa gore, pele ba apaya ba bo ba itse gore ba apeela bana ba ba kae fo sekolong, ebile gape ba itse gore ke bana ba ba kae ba ba tlo jang, ka letsatsi leo. Tsatsi le letsatsi tshwantse ba nne le palo ya bana ba ba tlo jang, bo ba apaya dijo tse leng gore di ba lekane, ba seke ba apa go feta foo, ebile ba seke apaya ka fa tlase ga foo.

Batho ba tshwantse ba lemoswe ka gore go na le batho ba ba rekisang ditlhare kgotsa melemo e e sa siamang, e le gore e ka feleletsa e ba bolaya kgotsa e ka feleletsa e ba tsenyetsa malwetsi a sele. Fa e le gore ga ba neelwa ke dingaka tsa bona dikwalo tse di ba letlelelang gore ba nwe megare eo, melemo eo jalo.

Mo dinakong tse dingwe ntse ke tsa gore gwa be go sena di-ambulance-e tse di lekaneng mo lefelong leo tla bong o batla thusa mo go lone. Ke tsaya gore se se ka dirwang ke gore di baakangwe kgotsa go rekiwe tse dintšha.

Mo dinakong tse dintsi, o fitlhela e le gore batho ba tsatsi la gompieno, ga ba na madi a go ka isa bagodi ko mafelong a kgonang go ba tlhokomela. O fitlhela gore motho o a bereka, ke ngwana ebile o ya tirong, ga a boa tshwanetse gore a feleletse a tlhapisa motho yo mogolo. Jaanong mo bontsing ba nako, ba thusiwa ke bone batho bao ga batswa mmerekong, kgotsa ba thusiwa ke bana ba ba tswang sekolong. Kgotsa, ba bangwe ga ba na le madi a bonalang, bo ba batla motho yo o tla tlang mo ntlong, gore a nne ntse a tlhokomela motho yo mogolo yo o.

Mo bontsing ba nako, ganke ba reetswa le ga ba ka leka ka tsela tse dintsi le fa ba ka dira dilo tse go tshwanakanang le go ka kwalela ko kgotsa le go kwalela ba puso. Mo bontsing ba nako, ba feleletswa ba sa reetswa.

Ga go tletse, ga se balwetsi botlhe ba ba feleletsang ba kgona go bona thuso. Gape ebile, ga ba tletse mo lefelong le le lengwe, ba kgona go fetisetsana ka malwetsi, a fetelanang ka go atumelana. Go tshwanakana le bo mphikela, go tshwanakana le bo COVID-19. Ga le le gaufi le gaufi, malwetsi a a ntseng jalo a kgona go fetelana batho ba bangwe. Ebile gape, o fitlhela e le gore, ba bangwe ga ba sa bone thuso ka bonako, ba feleletsa e le gore ba ka tlhokofala mo teng mo. Jaanong, tsela e ka thibelwang ke go ka leka go bolelela ba e leng gore ke ba tshwari. Mme mo nakong e ntsi, ba ba leng ko godimo ba leng gore ke ba tshwari ba , ga se gantsi ba kgona go go reetsa.

Go ya ka tumelo ya motho. Batho ba bangwe ba kgona gore ga ba dumela thata mo selong, be se feleletsa se ba berekela. Ba bangwe ba kgona go dira dikakanyo tsa bona gore di feleletse di bona ekete selo se o sa bereka. Le jaaka ko sekgweng, go na le so se se bidiwang jalo, placebo effect. Mo e leng gore o tla bo o nwele molemo, molemo o sena sepe mo teng, mme bo o bona o kgona go go thusa. Ke tsaya gore kgang e entse yalo.

Madi a pension-e a kgona go ka fokotsa morwalo mo lapeng, ebile a kgona go ka thusa gore motsofe le ba nnang le bona ba kgone go ka tlatsana, gore ba feleletse ba reka dijo mo lapeng. Jaanong ke tsaya gore e fokotsa morwalo thata.

O kgona go di berekisa, o bo kgona go bona gore a dilo tse di kgona go tsa lobaka le letelele fo environment-eng e leng gore o tla bo berekela mo go yone.

Go na le kganya ya gore fa o tlhokomela batsofe ditshegofatso tsa bona di kgona go tla mo go wena. Jaanong nako tse dingwe, ba kgona go tlogetsa ngwana yo tsenang sekolo, ba re a tlogela sekolo, a tlhokomele motsofe ko lapeng. Be ba felletsa e le gore bokamoso ba gage ba latlhega, ka baka la gore ena o ne a tlhokometse motsofe ko lapeng. A solofetse gore wa go fitlhela tshegofatseng tseo.

Go ka bolelele batho gore di tla neng. Se se diragalang mo matsatsing a segompieno ke gore, o e bona e tlile ka tsatsi leo, o sa itse le gore yo gotla ka labokae. Ga go ka nna le matsatsi a beiwang, go buiwa gore ka Laboraro ya tla le Labobedi e ya tla, o kgona go itse gore e tla tsatsi le le feng, ebile e kgona go dira gore go seka tlala ko maokelong. Batho ba ba tla bong ba sa kgone go ya ko bookelong kgotsa ko ditleliniking, ba kgona go go lekiwa ko ditleliniking tseo tse di tsamayang.

Go na le melemo ya setso e leng gore e a bereka ebile re a itse, mme ke tsaya gore e ka se dirisiwe ko mafelong a tshwanakanang le bo tleliniki jaana, ka baka la gore e tla bo e sa lekiwa. Fa go ka nna le tsela e leng gore e a lekiwa ka teng, ebile ba kgona go itse gore ga ba berekisa melemo ya setso, ba tshela bokana, ntle le go se tshele bokana. Ke teng fa e leng gore, ke tsa gore di ka berekisana mo teng fo, ntle le fo, ke tsaya gore go tla bo go tsenya balwetsi ba ba tlang ko tleliniking mo kotsing.

Go na le tsala ya me, e ke itseng eo e nang le kokwanatlhoko ya HIV. Erile fa ba mmolelela gore o na le HIV, gwa tsaya nako gore a nwe melemo ya gage. E ne e le motho o e leng gore ga a batle go ka ikamogela. Mme ga re bolelela re le ditsala tsa gage, be re mo rotloetsa re mmolelela gore e e, fa ga se bophelo bo bo felang teng, go na le dilo tse di tshwanang le bo di-ARV tse di ka kgonang go go thusa, le fa e le gore bolwetsi bo tla bo bo sa fole. Mme fa ntse o nwa fo teng fo o, o tla kgona go ka phela, mme ba kgona gore re retsa. Re a lemoga gore e ntse ka nako e leng goreng mmele wa gagwe o ne o santse o ikutlwa, wa kgona go tsosologa morago ga gore a nwe melemo ya gagwe.

Mo ke leng teng go na le ditleliniki tse di ka nnang tharo, tse e leng gore ga di kgakala thata le nna le bookelo. Maokelo a kgakala, mme go na le dilo tse di tshwanakanang le bo tleliniki kwano, jaanong ke tsaya gore ga o letsa o ka kgona gore batle ba tle go lata. Ebile fa o palelwa ke gore o ba fitlhele mo mogaleng, o ka batla transport-o ya gore o ye kwa teng we go batla thuso.

Batho ba kgonne go ka bona maphelo a bona a boa, segolojang ba ba kgonang go ka bona kankere santsane e le ka bonako. Ke akanya gore kankere e ka alafegang, e ke bonang ebile alafega ka bonolo ke kankere ya matswele, ke yone e leng gore ke bona ekete e kgona go alafega ka bonako. Mmogo le ya borre, ga ba kgonne go e bona ka bonako, ke bua jalo ka prostate cancer.

A e, ke tsa gore Gonorrhea e alafiwa ke melemo ya Sekgowa, ga ke itse fa melemo ya setso e kgona go alafa bolwetsi ba thobalano jaaka Gonorrhea.

Batho ba ba nang le bogole ke bona ba bona e ntsi mo malatsing a segompieno. Ke kgona go bona mafelo a le mantsi a lock-ile dilo tse di kgonang go ka ba thusa, gore ba bone thuso. Ebile nako le nako, fa re le ko mafelong a kgonang go thusa batho, re rotloetswa gore, re ba letlelele ba tsene mo pele, e nne bona ba ba bonang thuso pele ga rona.

O tshwantse gore o bone lekwalo le le tswang ko ngakeng ya gago, segolojang General Practitioner. Ke gona tsela e leng gore o kgona go bona melemo ya boammaaruri. Jaanong, fa o sa e jalo o tlo go feleletsa e le gore o reka melemo e seng yona. Lebaka le le dirang gore go nne le batho ba ba rekisang melemo e seng yone, ke ka ntlha ya gore ba kgona go bona gore batho ba batla go ka fitlhelela melemo, fa ba sa kgone go kae bona ko bookelong. Ebile ba ba e rekisang, ba kgona go bona monyetla wa seo, ba feleletsa e le gore ba bona monyetla wa go itirela madi.

Kgangkgolo e ne e le madi, ke ne ke sena madi a go kgona go ka reka bo dijo jaana, ebile fa ke neng ke leng teng ke ne ke sena dijo ka ntlha ya gore mmereko wa me ne o emisitswe ka baka la ga COVID-19. Ko pheletsong, ke feleleditse e le gore ke ya kwa gae ga ba ne ba re letlelela gore re ka kgona go tsamaya matsatsi a mabedi a o. Ka kgona gwa go bona ba losika, bao ba neng ba na le bokgoni kgotsa bao ba ne ba santse ba bereka ba kgona go re thusa ka dijo, jalo.